Nka akantsha morogo wa thepe, morogo wa lerotho, morogo wa dinawa. Ke merogo eo ke gotseng ke e ja. E jadiwa ke koko. Ke merogo e e leng gore e monate mme rona Batswana re a e rata. Ga ke ise nke ke bone kwa marekelong nka kgona go e kry-a. Ke e batlile mme fela ga eyo. Ke merogo e e monate. Morogo wa thepe, morogo wa lerotho, morogo wa dinawa. Go na gape le morogo wa thalele. Go na le morogo wa di-beetroot-e. Ke merogo e e leng gore nka e akanyetsa gore le mo marekelong e nne e le teng ka dinako tsotlhe gonne e monate. Merogo eo re e fitlhelang fela kwa marekelong ke morogo wa spinach-e mme fela ga ke bone o kgotsofatsa.

Diapole di monate fa o di jala e le mariga gonne ga di rate bolelo. Fa go le marutshwana ke gona fao di kgonang gore di ka gola sentle mme wa di ja. Mme fela dipanana tsona, di farologane le diapole. Tsona di rata bolelo.

O lebelela lefelo le e leng gore le na le letsatsi ka dinako tso tsotlhe. Gonne ditamati di rata letsatsi. Mme morago ga foo, wa nonotsha mmu wa gago ka manyoro le ka metsi. Wa netefatsa gore peo ya 'go e tsena mo mmung o o nang le boleng. Morago, wa jala peo ya 'go. Fa o fetsa go jala peo ya 'go, o netefatse gore o nosetsa ditamati tsa 'go ka metlha yotlhe. O netefatse gore mmu wa gago ga o omelele. Morago ga nako, o tlile go bona matlhare mme morago ga foo wa bona ditamati di le tse tala. Fa o ntse o tswelela go di nosetsa, o tlile go bona di fetogile e le tse khibidu.

O ka nwa rooibos-o fa o na le bothata ba pelo. Gonne ga e na caffeine go tshwana le kofi. E tokafatsa tlhaloganyo mme ebile e thusa le go sedila dijo mo maleng. E tlhatswa le letlalo la motho. E na le molemo o le montsi mo mmeleng wa motho.

Rooibos-o e gola sentle mo mmung o senang metsi a mantsi mme ebile mo mmung o o senang le letswai. Ka jalo, balemirui ba ka nna le tšhono ya go batla go e jala mo di polekeng tse e leng gore ga di na mmu o o nang le metsi a mantsi mme ebile ga di na le letswai mo go ona. Ba ka dira diteko tse di maleba mo mmung oo. Ebile, rooibos-o ga e batle metsi a mantsi, ga e batle le pula e e ntsi. Ka jalo fao ba e jetseng teng, balemirui ba tshwanetse go nna le masang ao a thibelang gore e seke ya fitlhelelwa ke metsi a mantsi.

Gompieno naga ya rona e lebagane le bothata jo bogolo jwa go tlhoka metsi. Ka jalo, balemirui ba lebagane le komelelo mo dijalong tsa bona. Ke kgwetlho e kgolo mo balemiruing. Dikgwetlho tse dingwe tse ba kopanang le tsona ke fa pula ena ka bontsi. Gonne metsi a mantsi mo dijalong, a bolaya dijalo. Balemirui ba na le kgwetlho gape ya didiriswa. Ga ba kgone go fitlhelela didiriswa. Tse dingwe gape tsa dikgwetlho ke gore balemirui fa ba na le maungo, ga bana gore ba ka a nela memmaraka ba nna le kgwetlho e kgolo.

Go dira dijeme tseo di senang sukiri e ntsi ka maungo. Go dira di-juice-u e leng tsona dinamuneite ka maungo. E le di-juice-u tseo e leng gore ke tse di itekanetseng mo mebeleng ya rona. Mo nakong ya gompieno re tlhoka dijo tse e leng gore ga di a dirisiwa ka dilo tsa seesemane. Re tlhoka dijo tse e leng gore ke tsa tlholego.

Diapole di jewa thata mo lefatsheng. Gonne di kgona go nna lobaka lo lo leele. Mme ebile di kgona go jaliwa lefatshe ka bophara. Dipanana le tsona di jewa thata mo lefatsheng gonne di jelwa ka bonako mme ebile di kgona go nna lobaka lo lo leele le tsona. Diterebe di kgona go nna sebaka di dirisetswa mefuta e e farologaneng. Go ka nna go etsa di-wyn-e le tse dingwe le dinamoneite.

Ditamati, dikhabetšhe, ditapole di nna sebaka se se leele. Ebile di jewa thata mo lefatsheng gonne di jaliwa mo mafelong a mantsi lefase ka bophara mme ebile, ke dijo tse e leng gore ke tsa setso. Le dinawa di jewa thata mo lefatsheng gonne fa o di jetse o bo o di kotula, o kgona go di omisa wa dija lebaka le le leele.

Mabele a kgona go tshela sebaka se se leele gonne ya be a omisitswe. A na le seabe mo maphelong a rona gonne a lekanetse mmele ya rona. Mme ebile a na le dikotla, a tshegetsa mmele, a tshegetsa le masole a mmele. Le dithoro di dira fela jalo.

Fa go twe wine farming, go tewa maungo ao a jalwang go dirisetswa go dira di-wyn-e jaaka diterebe di dirisetswa go dira di-wyn-e le maungo a ka tshwanang le disetoroberi a dirisetswa go dira wine.

O tlhoka digarawo gore o tle o kgone go peta mmu wa gago. O be o tlhoke metsi gore o kgone go nosetsa dijalo tsa gago. O tlhoka masang go sireletsa dijalo tsa gago kgatlhanong le maeba le tsotlhe tseo difofang tse di ka jang dijalo tsa gago. O tlhoka gore o nne le mmutele gore o nonotshe mmu wa gago. O tlhoka gape gore o nne le disata tsa dipeo tsotlhe tse o tlhokang go di jala.

Go thusa go boloka hebithata ya tlhago. Semela se, se tsenya mo ditseleng tsa phepo ya dijo le metsi tse di dirang gore diphologolo tse di jaaka difofi le ditlhapi tsa naga di nne teng. Go sireletsa tikologo ka bophara.

Mabele a botlhokwa thata. E leng dithoro gonne a na le dikotla mme ebile a nonotsha masole a mmele. A lwantshana le malwetse, a na le fibre-a e e leng gore e thusa mmele wa motho. Dinawa le tsona, ke tsona tseo di leng botlhokwa tseo motho a di jang. Gonne di go sireletsa kgatlhanong le malwetsi. Mme ebile di go neela le dikotla gore o phele bophelo ba gago ka mmele o itekanetseng.